Ka hobane ba sebetsa ka thata, basebetsi ba dipolasing ntho ya bohlokwa ke hore ba patalwe tjhelete e lekaneng le mosebetsi oo ba o etsang. Ba fumantshwe nako ya ho phomola, ba kgone hore ba tswelepele ba sebetse ka thata, ba thuswe le ha ba kula ka ho iswa bo ditliliniki le dipetlele le ho thuswa ka dijo ho bao ba hlokang.

Batho ba bangata ba e rata tlhapi, ka hoo, nka etsa tjhelete ka ho tsamaya ka hara motse ke e rekisa, ke etsa le bohobe, ba bang ba e rata le ditjhepisi ke di rekisa mmoho.

Ho phunya masoba mobung wa ka, ke tlo sebedisa fereko hore ke hlabe, ke phunye masoba hore moya o tsamaye hantle. Dijalo di kgone hore di hole ka tsela e nepahetseng le metsi le moya, di kgone ho tsamaya ka tsela e nepahetseng.

Ngwaneso, mosebetsi wa thuo ya dinotsi ko kofi haholo. Ho bohlokwa hore o be le thepa ya ho isireletsa ha o tloya, o tswela pele ka mosebetsi ona. Jwale e etsa ka hohle hohle hore o be le thepa e felletseng pele projeke ena e qale.

Haeba mme a bona monyetla wa ho hirisa sebaka se sa polasi, ke tlo dumellana le yena hobane, se tlo re kenyetsa tjhelete hore a hirise batho ba bang polasing ena, sebaka se ske sa jeha fela.

Moratuwa wa ka, ha ntse ke sheba ke shebisisa taba tsena tsa temo, ho ya ka nna ke bona batho ba sa fuwe menyetla e lekaneng hore e be bona ba kgonang hore ba be le dipolasi. Ke bona menyetla e fuwa barui pele, ha o le mofutsana, kannete tse o mathateng, o ka se be le yona polasi ho hang mona Afrika Borwa.

Ke nahana ke nnete, hobane borapolasi ba ke sa batle ho senyehelwa ke batho ba fetang, so ho bohlokwa hore haebe e se polasi eo o tsebang kapa o tseba batho ba moo, o fete o se ke be wa kena wa kga ditholwana tseo eseng tsa hao.

Masiba a etsa dintho tse ngata. Nka etsa dithoto tsa ho kgabisa ka tlung, ka kenya diaparong, ka kenya dikatibeng, le teng ka sebedisa mohlomong ha hona le bo mekete hae, ho kgabisa moo re beileng dintho tsa setso teng.

Kea le amohela batswadi ba ka kopanong ena ya kajeno. Tsatsing lena ke e ka rate ho bua le lona ka leeto leo re tlo le nka ho ya polasing. Bohlokwa ba ho re bana ba rona ba thuswe ka bojohle ka dipolasi, maemo a dipolasi, menyetla e ba ka e fumanang ha ba ka ba le tsona dipolasi, ke tsona tseo re tlo di emela moo ha re fihla dipolasing tse tla be re ile ho tsona.

Ke na le kgatleko ya ho di reka ditlhapi tsa tuna, hobane ke ye ke rate ho di kenya ka hara bohobe, le teng ho etsa bo di-salad.

Ho bohlokwa haholoholo hore difate di hodiswe dipolasing ho tswellisa pele tlhahiso ena ya dipampiri. Ka hoo, setjhaba se tla kgona hore di di thole ka theko tse tlase, dibuka tsohle tse sebediswang ke dipampiri re tla kgona ho di thola ka theko e tlase.

Ke tlo qala ke reka thepa yohle e hlokehang ho qala ho jala. Ke reke dijalo, dinawa, ditholwana, ke reke le koloi e tla nthusa hore ke sebetse polasing ha ntse ke jala.

Ke ba tshwerwe hantle haholo basebetsi ba ka polasing, ke ba fa le nako ya hore ba phomole ha ba sebeditse ka thata, ke ba fa le nako ya ho ya nakong ya dijo. Ka keresemese ke ba hlabela nku, ba tle le malapa a bona re etse meketjana, ebile ke ba patala ho ya ka tshebetso ya bona.

Ke o kgothaletsa hore o nke monyetla ona wa ho ba rapolasi ngwana ka, bokamosong ba hao o tlo kgona ho re ha o ntso lema e be hona o ba moedi wa rekisa. Ka mantswe a mang, o hodisa kgwebo ya hao for dilemo lemo tse ngata tse tlang. O kgona hore le polasi ena e hole, o etse tjhelete e ngata ka yona.

Ho bohlokwa hore ditholwana le meroho ya rona e rekiswe mose wa mawatle, hobane ke bona batho ba ka kgonang ho kenya tjhelete ho rona mona lapeng, ra kgona ho hola hobane tjhelete ya bona e ka hodimo dimo ho feta ranta ya rona. Jwale ho bohlokwa hore ba thole dijo tse tswang lapeng mona.

Ho basebetsi ba ho ba leshome ke ba patala ka beke Labohlano le leng le le leng, ho ya ka dihora tseo ba di sebeditseng ka letsatsi le ka beke. Ebe ka keresemese ke ba fa yona nyollo ya tjhelete hore ba ye hae ba lo ja, ba keteke le malapa a bona.

Ho poone e ke kotutseng e bang e bodile. Ke lahlehetswe haholo empa ke nahanne hore re tle re rekise ho setjhaba, ba tla e sebedisa se ka mofuta o mong wa patsi ho beseletsa, re tla e rekisa ka theko e tlase hore e se ka ba ke lahlehetswe ho feta feta ho ho kalo.

Se ka maehe ha sa le mangata, ho tla ba le basebetsi ba bang ba tla tsamaya ka hara motse ba rekisa ona mahe ana, ba bile ba isa le dikgwebong tse ding tsa ba basweu ho rekisa ho bona.

Jeme o ka tlotsa bohobe ka yona, jeme o ka etsa phuting ka yona, o ka e ja ka moo o ratang ka teng jeme.

Hobane ba rekisa le hona, ditholwana le dijalo tse fapaneng. Ba kgona ho sebedisana ha e mong ho sena hona o reka ho e mong, ba thusane jwalo jwalo hore ba rekise dintho tsa bona kaofela.

Bothata e ke bo bonang ka ho ba le kgwebo ya ho tswadisa dikgoho ke boshodu. Mashodu a ka nsenyetsa.

Ke ne ke maketse haholo ha ke ne ke qala ho bona kgomo e hangwa, empa ka bona bohlokwa bo boholoholo hore re be le tsona dikgomo, re tle re kgone hore re fumantshwe lebese le tse ding tse ngata.

Ke tlo qala ka ho lokisa mobu hore o be maemong a lokileng, le teng dimela tse ke tlo di jalake ditapole, mokopu, moroho le yona tamati le eiye.

Batswadi, ka boikokobetso le hlompho hore re kgone ho sebedisana le lona, re thuse ka di-grant. Ke tlo hloka ditokomane tse e tswang bankeng tse bontshang lekeno, ditokomane tse bontshang hore ke nnete polasi ke ya hao le ditokomane tse bontshang hore o le tswala la hokae.